Nka se tshepe haholo hobane ke tlwaetse hore Uber ha o e bitsitse o fumana e le nna le mokganni feela, nka se e tshepe. Nka nahana hore e teng ntho e leng hore ba batla go nketsa yona.

Pono ya ka nthong e tjena, nka jwetsa bakganni ba Uber kapa Bolt hore ba sa hlotse ba sebetsa ka tjhelete. Ba se ka hlotse ba dumella motho o ba fang tjhelete moo letsohong, ba sebedise tsa bona.

Ha ho le jwalo, ho tla tlametse hore o batlisise hore bese e so e tsamaya nako mang, ha o etsahetseng. Hobane hangata dibese le tsona tjhelete ya teng e ko tlase ho feta dipalangwang tse ding.

Nka se re ke batla ho paka mo, be o paka. Nka se re ke batla ho paka, be o paka. O bile wrong abuti ka hobane o mpone ha ke paka.

O arolelana sepalangwang nka se tshabela hobane. Ha ho na motho o ka ratang hore tjhelete ya hae e senyehe feela. Nka thabela haholo ka hobane ra kopanya tjhelete, ra bona hore Uber or Bolt e itse bokae.

Nka ikutlwa ke nyahame, pelo ya ka e rotha e rotha madi e le botlhoko hobane. Mohlakano o ke yang ko ho ona o tla be o le bohlokwa haholo. Nka qetella ke dumetse hore e kgutlele morao ka hobane ke se na hore nka hana hore e morao. Ke yona feela, e leng hore e tsamaya ka nako eo.

O tseba kaofela hore re na le batsofe mo kerekeng, ke tla rata ho le tsebisa hore dintho di tla sebetsa jwang. Ka Sontaha hoseng re tlo lata batsofe, mo malapeng a bona moo ba dulang ko teng, le tlo lata ke ntate John.

Ke tla rata ho kopa tswarelo bakeng sa hoo, empa ke tla etsa bonnete hore hosane hoseng di a fihla.

Mokgwa o mong kapa ka tsela e nngwe ke ho bana le ho tshoha haholo, ka hobane ntho o sa tlwaela la ntso oe tlwaetse letshoho le ba teng haholo.

Hangata maponesa ba kgolwa seo ba se bonang, ha ba kgolwe seo ke tla beng ke se bua. Nka bolella batswadi ba ka ka seo se etsahetseng hore motswalle wa ka o fihlile, o re o kopa ke mo tshwarele koloi hanyane. O maketse ha o re koloi e utswitswe. Nka leka ka ka bojohle hore ke bolelle motswadi wa ka hore ho etsahetseng.

Ke ile ka tsamaya le ntate wa ngwana ka re ya leetong le lelelele haholo. Re ne re ile ko KZN, KwaZulu-Natal. Ho no ho le monate haholo, Re ja dijo tse rothisang madi. Re nwa dinomaphodi, re tsamaile ka Labohlano bosiu, ra fihla ka Moqebelo hoseng.

Ha re tloha ko America molekane wa ka, ho tla tlametse hore re reke dipampiri tsa ho kena sefofaneng, re kgethe sefofane sa air midway ka hobane ke sona se matla haholo, se tsamayang ha monate.